Dirontsho, ke ikemiseditse hoya lebollong selemong sena na mme ke tla kopa o nhlalosetse ka botlalo hore molemo wa lebollo ke eng, le tlo nthusa jwang mme dintle tsa lebollo ke eng, ke tlo tseba jwale hore ke se ke lokela ho ya lebollong. Ke maemong a matle, na hore nka ya lebollong le hore ke tlo hloka ho ya ingodisa kae ha ke batla ho ya lebollong mme ke tlameha ho kopana le bo mang ho etsa bonnete ba hore ke latele melao le dipehelo tse nepahetseng tsa hore ke se fumane mathata nako eo a se ke itokisetsa ho ya hona lebollong mono no.

Pono ya ka ntho di fetohile mehleng ena ya democracy ho latela ka tsela eo ke bonang ka teng. O se o dumella ho nyala morabe o seng wa hao ntle le tshitiso kapa ntle le ho roba molao ke tse ding tsa dintle tsa democracy mme e etsahala lefatshe ka bophara.

Ngwana ha a hlaha, ho na le meetlo e latelwang wa pele ke hore ngwana a sale manyenyana, o bewa puleng, wa bobedi ngwana o kutuwa hlooho ha sana le dikgwedi tse tsheletseng, wa boraro ke hore ngwana o tla thalewa ka mehlala ya maoto a batho, moo tsela e etsang sefapano.

Motho ha a tswa lebollong, o lokela rekelwa phahlo tse ntjha hobane o kgutla e le motho e motjha mme o etsa le dintho tse ntjha. O nka qeto tse ntjha mme tsa kgale ha lokelwa ke hore a diapeswe phahlo tsa kgale hobane ha e sa le yena motho wane wa kgale eo e leng hore e ne le yena pele a ya lebollong mme ho bohlokwa ho latela molao hore a apesitswe phahlo tse ntjha kapa hona ho di rekelwa.

Ee, sa pele ke lo batla, tente e kgolo e tlo anela batho e tshweu mme ke batle le ditulo tse tla kenywa malapi a masweu, di beuwe ka ho lekalekana mme re tla hlaba kgomo e kgolo e nngwe kapa tse pedi mme dijo di tla ba teng ka mefuta dino drink majwala tlaba teng ka mefuta, mme baeti kaofela ba tla ngolwa mangolo a memo o qoba hore ho se ke haba le batho ba fetang tekano ya eo e ne reretswe ho anela batho, dijo le dino ha mmoho le tente.

Lapeng ho boloka haholo teng tabeng ya ditjhelete ho boloka haholo hore o se ke wa qetella o senyehetswe ke tjhelete haholo ka ho reka dintho shopong kapa hona toropong tseo eleng hore o ka e o ka itjalla tsona jareteng haholoholo nna ke rata ho jala poone, ke rata ho jala dihwete, ditapole a mo le beetroot le yona cabbage hobane ke tsona tseo e leng hore ke di sebedisa haholo ka mehla le ka matsatsi, mme ke tsona tseo e leng hore ha di senye nako haholo ka ho mela, di tle di butswe.

Boikemisetso ba monyadi mme sena se bontsha hore monyadi wa leboha ho batswadi ba monyaduwa ka mosebetsi o motle wa hore ba mo hodiseditse mosadi eo e leng hore o tla aha lelapa le yena. Mme mahadi ho ya ke moetlo seo se bontsha hore moetlo wa hlomphuwa ho hlomphuwa le sedimo sa habo monyaduwa.

Mofumahadi kapa yena mohlolohadi ha a apere phahlo tse ntsho wa kgesolleha mme bohle le ba sa mo tsebeng, ba kgona ho bona hore o hlokahelletswe ke monna ka lebaka la diaparo tseo tse ntsho tseo tse a di apesang mme ho latela ka nna kgwedi tse tsheletseng dingata haholo a ntse a apere thapo, a latela melawana ya teng, empa ka lebaka la meetlo le tsela eo dintho di etswang ka teng mabaka a utlwahala hobaneng ho etswa jwalo.